Iingenelo zokuba nale gadi kukuba ndingathengisa kwaye ndifumane imali ngokuthengisa esi sivuno siphuma kule gadi.

Ngokufuya iinkukhu ndiza kuncedakala ngoba ndizawufumana amaqanda nenyama yenkukhu.

Ukulima kunganciphisa intlupheko kusapho ngolu hlobo lokuba usapho olo luyafumana kwizityalo ezo lizityalileyo, ukupheka, nokuzondla. Liyakwazi nokuthengisa lize lifumane ingeniso ngekulima oko kwalo.

Ngumbona, iikhaphetshu, iitapile, ispinashi.

Yingenelo yemali xa uthengisa uthengisela abantu abenza amayeza nengenelo yokuba ube nomhlaba.

Kukuba axhamle kwinyama leyo yehagu kwaye athengisele abantu inyama ngexabiso eliphantsi bangayi kude ezidolophini.

Iindawo zokuhlala kubasebenzi basefama zibalulekile kakhulu ukuze bakwazi uba baphumle kakuhle, babe nawo namandla okuphinda babuye bazokwazi ukusebenza.

Ukuzigcina enkonkxeni kunceda ukuba zingaboli, zingakhawulezi ukonakala kwaye zithengiseke nangeliphi na ixesha abantu bezifuna.

Iingenelo zokuba kuvunwe ngezandla kunoba kuvunwe ngoomatshini kukuba siyanceda abantu abaninzi ukuba ibe ngabo abasebenzayo, kwandisa amathuba engqesho ukuze abantu bafumane imali yokuba bondle iintsapho zabo kwaye siya .

Singathanda ukuba nezindlu ezisitheleyo exesha lasebusika, singagodoli kwaye ngexesha lasehlotyeni zibe nakho ukukwazi ukuba zisipholise. Zibe namagumbi ohlukeneyo, igumbi lokulala, igumbi lokupheka negumbi lokuhlala kwanjalo negumbi langasese.

Sisebenza phakathi kweemeko ezinzima siphuma ekuseni kungakaphumi ilanga siyobuya ilanga selitshonile. Sisebenza kwaye emadlelweni aye abe nokubanda kakhulu ngexesha lasebusika. Kwaye nezindlu esihlala kuzo azikhuselekanga kwaphela.

Kufuneka ube ngumntu osempilweni, umntu owaziyo ngemfuyo, okwaziyo nokulima. Umntu okwaziyo ukuba abambe msinyane xa exelelwa kwaye abe ngumntu okwaziyo ukuba afundiseke, afunde msinyana.

Isivuno esibolileyo akufunekanga sipakishwe nesivuno esingabolanga ndawoninye ngoba eso sibolileyo siza kumosha esi singabolanga sitsho naso sibole.

Yindlela yokulima engasebenzisi ii-chemicals, esebenzisa indalo. Izinto ezo ezingeyongozi kwizilwanyana.

Kubalulekile ukucinga ngeendleko oza kungena kuzo xa umane uthutha isivuno sakho uyosithengisa ukuze ukwazi ubeka imali bucala eza kuncedisana nokuba uthenge ezo zinto zidinga ukuthengwa, ukuze uzokwazi uhamba uyothengisa ngesithuthi eso sakho.

Kukuwusila umbona ukuze sifumane umgubo uthengise umgubo lowo. Kwaye ndithengisele noosomashishini abasakhasayo abafuna ukuyo kuthengisela abantu umbona.

Ukunqongophala kwamanzi kunegalelo elikhulu ekubhangeni nasekutshoneni kwamafama abantu abantsundu. Kuba izityalo ziye zitshe kwaye bangakwazi ukunkcenkceshela, isivuno singakwazi ukuba sikhule ngohlobo ekufanele uba sikhule ngalo.

Into enokunceda imfuyo ihlale inamanzi nokuba sele kuyimbalela kukuba umfama abe nee-boreholes atsale amanzi angaphantsi komhlaba.

Kukuba abasebenzi basezifama babe neeyuniyoni ezibameleyo nezijongene neemfuno zabasebenzi abo.

lkhaphetshu, ikherothi, ispinatshi, neetapile.

Inkxalabo yabo yinto yokuba ihempu nentsangu xa uzijongile ziyafana. Ngoko ke bangangayiboni umahluko phakathi kwesivuno sabo nesivuno sehempu balahlekelwe yinzuzo yabo.

Ukwenza isonka samasi ulenza lube shushu ubisi, ugalele ilemoni okanye iviniga.

UTata uMfene ndingamcebisa ukuba makathenge ifriji ayifake kwisikhenkcezisi inyama leyo ukuze ihlale ixesha elide enye enze ibe yimiqwayito.

Imicelamngeni yokufuya iinkukhu sisifo seentaka nezilwanyana zasendle ezitya iinkukhu.

Isivuno sam esingathengwanga ndiza kusigcina ngokuba ndisinkonkxe ukuze singaboli ngokukhawuleza.

Kukufumana ubisi ulithengise, uxhele inkomo, uthengise inyama nokuthengisa imfuyo iphila.

Ndikhethe eli candelo ukuze ndifunde ngeendlela ezintsha zokulima neendlela ezintsha zokwenza ingeniso ukuze sikhule thina bantu bamnyama kwicandelo lokufama okanye kwicandelo le-agriculture.

Ngokuba bambalwa abafama entsangu kwaye licandelo apho unokufumana ingeniso enintsi.

Kukuba ndiwuphethaphethule umhlaba kwaye ndigalele nesichumisi ukuze ndikwazi ukulima kakuhle.

Ukuze ndikhusele isivuno sam kwizinambuzane ezitshabalalisa izityalo ndiye ndagalela amayeza okubulala izinambuzane ezo, pesticides.

Iye yayimpazamo enkulu kakhulu into yokupheliswa kwesifundo sezolimo kwikharityhulam yezikolo. Ibinceda kakhulu ekufundiseni abantwana ukuba bakwazi ukulima, bakwazi kanjalo nokufuya. Ndicinga ukuba ifanele ukuba ibuyiselwe njengesinye sezifundo ezikhoyo kwikhurityhulam ngoba yandisa nenani lamafama ukuze kubekho isivuno, kubekho ukudla, kubekho nemisebenzi.

Olu guquguquko luyasichaphazela kakhulu izityalo ngokuba kuye kube nzima ukufumana izityalo ezisemgangathweni ophezulu okanye zithi izityalo sezikhona kufike iimvula ezinkulu eziye zikhukhulise ezo zityalo ezo. Ngoko ke, kungafumaneki sivuno sisiso.